Iindlela zocutha amatyala kukubeka imali bucala xa unganayo imali epheleleyo yale nto uyifunayo ude ube nayo loo mali uyoyithenga. Iivenkile zinayo laa nto kuthiwa yi-layby umane ubeka imali ngeenyanga, nyanga nenyanga ude uyifumane le nto uyifunayo. Okanye uthenge into elingana nemali yakho ungaphumi ngaphaya kwemali onayo. Ziindlela zozisindisa ematyaleni ezo.

Iyanceda imigalelo nale imigalelo yabantu abanikana imali nokuba ayifakwanga ebhenki. Kodwa ke funeke uyenze nabantu obathembayo ngoba abantu abathembakali ngemali. Ngoba ndizawuthi kule nyanga sinika omnye, kwenye inyanga sinika omnye, ngenye inyanga sinika omnye. Iyancedisa umntu uba makaphume ematyaleni athenge ezi zinto azifunayo, kodwa ifuna abantu abathembanayo.

Isizathu sokuba abantu bangazithembi iikhompyutha kwizinto zebhanki kukuba kunzima uthemba izinto kwikhompyutha, ngakumbi into edibene nemali. Izinto ezinjenge-online banking okanye i-mobile banking zizinto ezifikayo. Abantu ke abathandi ulwamkela lula utshintsho, ngoku yinto enzima uba mayinsmbitheke le. Ingakumbi kwabantu abasele bebadala, abantu abakhule ngaphandle kweteknoloji nezi khompyutha zifika sebebadala, akululanga ukuthemba ezi zinto.

Le mali itsalwayo ebhalwe UIF imele i-Unemployment Insurance Fund. Yinto ke lena eye ikuncede xa kuphele umsebenzi, kwenzela wena uzukwazi uyokleyima xa sekuphele umsebenzi uhleli phantsi.

I-inshorensi yemoto iyakunceda kwiindleko ezenzeka endleleni xa ingozi ufumaniseke uba ugilene nemoto. Iye ikuncede kwezo ndleko, ilungise imoto yakho. Naxa kuthe apha engozini kufumaniseke uba kuthiwa imoto yakho ayiphindi ibe sesimeni soba sendleleni, i-inshorensi yakho iye ikuncede ngemali yokuba ube nenye imoto ngalaa mali ubuyi-inshore ngayo imoto yakho.

Into emandi ngokuthumela imali ngefowuni akunyanzelekanga uba uthathe iinkcukacha zonke zebhenki yomntu izinto ezinjenge-account number. Ukuba unayo nje i-cellphone number yakhe ayisebenzisa kwibhanki yakhe, uyakwazi nje umthumela imali ngalaa namba ayisebenzisayo.

Izinto ezenza uba umntu abe namanqaku etyala aphantsi kukukhupha izinto ekuthiwa zii-short term loans amaxesha amanintsi, nento yokuba ungabhatali kakuhle xa uvule i-credit card okanye amatyala akho ungawabhatali. Zonke ezi zinto ziye ziye kwi-credit score yakho zenze amanqaku abe phantsi.

Isizathu sokuba ndiqalise ngoku ukutyala imali kukuba andifuni uphangela ndide ndiluphale. Ndifuna uyeka ukuphangela ndineminyaka eyi-fifty kwaze ndizokwazi uyiva imali yam, ndikwazi ukubona amazwe, ndikwazi ukuzuza imali enintsi.

Olu sapho luncedakala ngokuba umakhulu akunyanzelekanga uba alinde ixesha elide lokuba afumane imali xa ezayikhupha ebhankini. Le nto imnceda ukuba angathezeki mandla lula kwaye akwazi uyothenga izinto ezidingwayo endlini.